Angikaze ngivolontiye noma ngishayele kodwa ngiyafisa ngoba kulapho khona ngazi ukuthi kwamele ngihlezi ngoba kulapho khona ngizabe ngiphethe impilo zabanye abantu. So, kwamele ngihlezi ngicaphele ngasinye ngasinye ngasinye isikhathi.

Kwezinye izinsuku, umzali ungabona kahle ukuthi kahle kahle yena uyakuhlukumeza, kodwa ekukhuleni kwakho kulapho khona uzobona ukuthi umzali wayengisiza kwezinye nezinye ezinye zezinto. Mawuthi uyabona manje, kwezinye zezinye zezinto uyamudinga loya mzali bekakukhuza ukuthi so, hlukana nale nto oyenzayo.

Esikhathini samanje ukuya ngami ibhasi yilona isincumo engingasithatha, ngoba yiyona nje qha into ezihambela emgacweni ingenendaba, kodwa uma ngathi uyabheka itekisi linendaba, alihambi nje lingamiswanga lize kimina, alihambi nje qha lingamiswanga la endlini.

Kulapho-ke kwamele sibambisane khona. Umuntu akumelanga athule nje uma nje kuzoba nento noma azohamba endaweni. Kulapho khona sizomeseka, simusize ngazonke izinto ukuze akhone ukuhamba kahle afike nalapho aye khona.

Ukuya ngami njengomshayeli ovolontiyayo futhi ocaphelile, ocaphelayo futhi endleleni. Mina ngingathanda ukuthi singahamba ngelanga lesonto ngoba kulapho khona kungena izimoto eziningi lana emzileni, kungena zinto eziningi emzileni. Sizohamba futhi size sifike nalapho siyakhona, size sibuye futhi.

Kwakuyibhizinisi nje ngoba uma uthi uyakhumbula esikhathini sikaLoliwe, uloliwe vele lona laluhamba nje kancane, kodwa nje lona lwaluyulo nje. Enye yezinto nje kwizincumo ongazithatha nje ngohambo, ngoba lona nemali yakhona la nayo nje yayehlile nje ngoba wonke umuntu wayekhetha yona, zonke izinto nje nazo zaziyehla nje.

Ziningi izinto ongahlangabezana nazo ngokuminyana ebhasini. Ezinye zazo kungaba ukungcola, ezinye zazo kungaba ukunuka, ezinye zazo kungaba ezinye zezifo angeke uwazi ukuthi omunye umuntu kwenzakalani kuye usebenzisa ini, ngasikhathi sini. Wenzani nobani?

Ubuchwepheshe ngoba esitimeleni angeke uthembe umuntu and angeke ubambise omunye umuntu izinto zakho ngoba angeke ukuthi , angeke ukwazi ukuthi omunye umuntu ucabanga ini futhi uhloze ini. So, esitimeleni kwamele uhlezi uhlakaniphile, uhlezi ubhekile zonke izinto ngaso sonke isikhathi.

Yimuphi umehluko phakathi kwezikhuthuza zesonto nezinye izinkonzo zokuthutha ezisekela kwivolontiya kwabantu abadala? Ziningi ngoba esikhathini samanje, uma uthi uyathula uyabheka, izinkonzo ziningi, uwe umuntu ozokhetha ukuthi wena ukholelwa kweliphi nje.

Bona akubaphathi kahle kahle neze ngoba uma uthi uyathula uyabheka, amabhizinisi amancane ayenza lokhu okuncane. Uma uthi uyabheka lawa mabhizinisi amakhulu wona ayenza lokhu okukhulu. Nanoma nje bebahambisa, kodwa nje bona nje yonke into yabo isaseraydi abakhali lutho, kodwa uma uthi uyathula uyabheka lawo mancane amabhizinisi kodwa bona bayakhala kodwa ngoba nje bona bazuza lokhu okuncane.

Ngingayenza ngingahlela yonke into ngesikhathi zonke izinto ngesikhathi ukuze nanoma ngizohamba ngingasokoli ukuze ngingashiyi lutho. Ngivuka ngesikhathi, ngihlele ngaso sonke isikhathi yonke into yonke, ngiyayipakisha yonke into yonke into yonke into ibalulekile. Ngiyithatha yonke ukuze nje uma ngihamba ngingashiyi lutho, kungashiyeki lutho nje.

Zibone ngeso lomqondi uphethe ukuklama, design, uhlelo olusha lwe-toll oluhlanganisa usayizi wezimoto othwala impahla. Isisindo kanye nokukhipha umoya. Ungawehlela kanjani lawa ma-tolls ukuze ulinganisele ukulunga nokusebenza kahle? Ngingawahlela kahle ngesikhathi ukuze ngingasokoli nanoma ngasendlini. Ngikhuluma nomnikazi wami ukuze nje ayibhadale ngenyanga ngenyanga ukuze endleleni ngingabi nenkinga.